Ga ke itse go le gontsi ka merogo, fela ke na le tsholofelo ya gore merogo mengwe le mengwe e e leng teng e teng ka lebaka ebile e na le molemo mo bathong fela fa ba e dirisa ka tsela e e maleba.

Go siame ebile go botlhokwa gore motho a jale mefuta e farologaneng ya maungo, ka gonne maungo a fa dikotla tse di fapaneng mo mmeleng wa motho. Ditapole di thusa ka go neela mmele metsi, di thusa le go phepafatsa sebete, fa di banana tsone di thusa boko, di thusa le masole a mmele go lwantsha malwetse mangwe le mangwe a ka tlang, di thusa le ka malwetse a go tshwana le a madi le kankere.

Morogo wa go tshwana le tamati o jadiwa ka tsela e. O latlhela peo fa fatshe, o epela peo fa fatshe, wa hupela, wa e nosetsa. Fa lelomo la teng kgotsa motlhare wa teng o tswelela, o e thekga ka kotane gore e seke ya wela fa fatshe. Fa o sena peo, o kgona go e jala ka tamati e bodileng, yone le yone e latlhela fa fatshe mme e tlile go mela, le yone e thekga ka kotane gore e seke ya wela fa fatshe.

Rooibos-o e jalwa ka tsela e ntseng yana. O simolola ka go baakanya dipeo ka go lokela peo ka mo metsing a for diura di le twelve go ya go twenty-four, fa o fetsa o tlile go tlhopha mo dipeong tse o di beileng tse di tshwanetseng go jadiwa, o bakanya le mmu wa gago o be o nonne fa o fetsa o lokela dipeo tseo tlile go mela.

Molemo wa go ja rooibos-o ke gore e fokotsa takatso ya kgotsa tumo ya sukiri, e thusa ka go phepafatsa letlalo, e thusa gape le ka go fokotsa mafura mo mmeleng.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebagane le tsona, ke tsa go tshwana le le fetoga go ba le diphetogo mo tsa boso, sekao, go nna nako e telele go sena pula go dira gore go nne le komelelo, mme dimela leswe. Ba ka rabolola se jang?, ka go dirisa didiriswa tsa bolemi tsa thekenoloji go kry-a metsi.

Tse digolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno, ke tse di amanang le production-e e leng disenyi, malwetsi le phetogo ya loapi.

Boleng ba teng ke gore, re fitlhele dikotla tse di , dibithamini, di suppliment-e le tse dingwe.

Diapola, dinamune le . Ke re jalo ka gonne mo metseng ya bo rona ke maungo a leng teng ka bontsi.

Merogo e jewang lefatshe lotlhe, ke ditapole, ke merogo , ke maphutsi , le betiruti , ke re jalo ka ntlha ya gore di nna ntse di le teng mo setlhopheng le fa .

le mabele di na le seabe ka gonne kwa ntle ga tsona nkabo re sena dimela, merogo, le maungo, gonne bontsi ba dimela tseo, merogo ao re nang le yone e tswa dithorong kgotsa mo mabeleng.

Wine farming ke fa go dirisiwa , go dirisiwa diterebe go dira wine.

Go dula go tlhoka lefelo le o tla direlang tshingwana mo go lone, metsi, dikgamelo go dirisa go nosetsa, le go peta peta ka mo tshingwaneng ya gago, le dipeo kgotsa dithoro tseo go jala.

E thusa ka go rotloetsa go tshela ga di mefuta e farologaneng ya di tshedi, ebile e thusa le go tlhokomela tikologo eo di tshelang mo go yone.

Diperekisi, legapu, di pawpaw, mengu, le tse dingwe. Di botlhokwa ka gore o kgona o dirisa dithoro tseo di fitlhelelang ka mogare ga dijo tseo go dijalwa gape.

Ba tshwanetse go itse gore rooibos-o ga e jadiwe di go tshwana le dijalo tse dingwe.

Ke go tshwana le dibithamini le fibre mme rooibos-o e na le tsone.

E dirisiwa go fokotsa mafura, ya dirisiwa gape go tokafatsa tumo ya sukiri, e dirisiwa gape jalo jaaka setlhare.

E dirisiwa e dirisiwa gape go dira ditlolo, di soso.

Ke ne nka reka beetroot-e le spinach-e le ditapole le ka gonne di na le dikotla tse dintsi tse di di nayang mmele.

Jaaka re le generation-eng entšha mo go dirisiwang thekenoloji thata, go botlhokwa gore dirise thekenoloji go thusa ka ga temothuo le kgwebo.

Maemo a bosa a a farologaneng le mafelo a a farologaneng a ama mefuta ya maungo mo polaseng ka tsela e ntseng jang?, fa maemo a bosa a sa kgatlhise maungo a ka se kgatlhise sekao, fa go kana pula e ntsi maemo a ka se nne monate ka tsela e e tshwanetseng a nne ka teng eng kgotsa metsi a ka bolaya maungo. Fa go ka tlhoka metsi le gone maungo a ka swa.